E ku va nyika swakudya hinkwawu masiku mi va hlambisa mi va nakekela nakona ku tiva swa ku va lava yini hi nkarhi wo karhi.

Ndzi vona swi ri kahle ku va yisa endhawini leyi va nga ta va hlayisa kona hikuva vanhu lava nga ta va va hlayisa le va ta va va swi dyondzerini nakona va ta va va holeriwa hikuva loko wo va tshamisa u ku ta va hlayisa ekaya a wu koti ku ya ntirhweni a wu koti ku endla swin'wani.

Swi nga ni endla ni twa ku vava swinene nakona ni ta gina ni swi twisisa swa ku swi laveka va va na mindyangu ya vona va naka mindyangu ya vona na va kota ku ya tirhela mindyangu ya vona mina nkarhi wa mina se wu dlulile vo to ta va ta ni vona hi masiku lama faneleke va ta va ta ni vona.

A va va hlambisi hi nkarhi wu fanele ni swakudya a va ha va niki hi nkarhi wo fanela va mu chika na a moxekile va mu tshika nkarhi wa ku leha a tshama na tinsila te letiya.

Swi nga ni endla ni titwa ku vava swinene ni nga ya ni ya va vutisa swa ku enceke yini va nga vuyanga na wona maphilisi nakona ni ya ko kwale va ma landzele kona ni ya va hlamusela swa ku kokwana se u kurile swinene a swa ha laveki va fola malayini.

A byi ta languteka hi ndlela ya kahle swinene hikuva munhu loko a hanyeke kahle a kota na ku hleketa kahle u kota ku twana na yena mu twana hi swilo leswi a swi laveke ni leswi a ka le ke a nga swi laveki.

Ndza kaneta hikuva e vatukulu na vona va kuma mali ya vona va fanele va va hlayisa hi mali ya vona na mali leyi vatswari va vona va tirhaka yona emintirhweni liya ya vadyuhari vadyuhari swi laveka va ti dlela yona hikuva i mali ya vona leyi va nyikiweke yona va va ta kota ku ti hlayisa na vona.

Ina ni vona ma tshamisekile hikuva vadyuhari va ta va na mali ya vona leyi nga ta va hlayisa kolomo nakona ku ta va na vanhu lava nga swi dyondzela ku va hlayisa lava va nga ta va va hakeriwa hi mfumo va kota ku va hlayisa.

Leswinene loko swi ngo vana va mina va tata va ta ni pfuxela kwalomu la ni hlayisiwaka kona hikuva a ndzi lavi ku khomelela vana va mina va nga koti ku endla swilo swa vona hi nkarhi wa vona va ha hlayisana na mina mara kwale ni nga ta va ni ri kona ku ta va na vanhu lava tirhaka ku hlayisana hina va hakeriwaka mali ku ni hlayisa.

ndzi vona mali ya vakhegula ya vadyuhari yi enerile mara a yi tirhisiwi hi ndlela yo fanela hikuva yi hlayisa vatukulu na ku ve vatukulu va kuma timali ta vona.

Wa phurayivhete hikuva va na rirhandzu va tiva swa ku va fane va ku hlayisa hi rirhandzu va ta kota eku tshama va tirha entirhweni wa vona kambe lava va mfumo a va na rirhandzu ra vanhu hikuva va tibyela swa vona va hakeriwa hi mfumo a va .

Ina ndzi vona yi enelile hikuva mali ya vadyuhari yi kona nyana yi hlayile swinene nakona va ta hlayisiwa hi vana va vona mali liya yi enerile ku xava swilo leswi yi faneleke ku swi xava kambe ya vana a yi enelanga ni liya yin'wani ya lava ku kala ntirho.

I tipenceni na tiyindlu ta mahala ku nga ma-RDP.

Ni nga ku na wena u ta fika eka malembe lawaya na wena va ta ku xanisa ku fana na munhu ye lo u n'wi xanisaka ku lunga munhu loko u nga ha mu lavi u mu yisa le ka vanhu va kotaka ku va hlayisa kona vanhu va vadyuhari hayi ku muxanisi.

A swi bohi hikuva vana va vona swi lava va ti hlayisela mindyangu ya vona va phinda va hlayisa vadyuhari a va fanelanga va hlayisiwa hi vadyuhari hikuva va va hlayise va ha ri vatsongo va phinda va va kurisa va va endlela hinkwaswo le swa fane va va endlela swona sweswi i nkarhi wa swa vona va hlayisa vadyuhari.

Va nga endla swa ku vanhu va teka maphilisi hinkwawu masiku nakona ndlela yin'wani ya ku endla swa ku vanhu va nga tali i ku swa va va dilivhela maphilisi emindyangwini ya vona.

Swi kahle swa ku u landzela manwelo ya maphilisi u ta kota eku hanya.

Titliliniki ti fane ti ta hinkwawu masiku hikuva vanhu va vabya hinkwawu masiku a ku na siku ro karhi vanhu va ka ka va nga vabyeki vanhu va vabya hinkwawu masiku na tona titliliniki ti fane ti fika hinkwawu masiku.

Yi nga pfuna vanhu swa ku va saver i mali va nga tirhisi mali eku ya etindhawini ta le kule va ha lwela rihanyo na ku ve swilo swi nga va lula va nga kuma ku pfuneka kwala kusuhi.

E-e a ri a ringanelanga hikuva a ku na titliliniki ku la kusuhi a ku na swibedhlele hale makaya vanhu loko va la ku pfuneka va fanele va ya kule.

I vanhu va nga yiseriwa maphilisi emakaya ku ta kota ku pumbeka tilayeni nakona ku nga tatisiwa titliniki na swibedhlele va ta kota ku hatlisa va pfuneka vanhu vo tala na tona titliliniki le ta to famba ti nga engeteriwa vanhu va ta kota ku pfuneka ku ta .

hi ku aka swibedhlele na titliliniki u u kuma vaongori vo tala va ta tirha va tirhisana va khomisana a ku pfuna vanhu lava va talaka e swi titliniki na .

A ku wa ndlela yo ka yi nga ri kahle n'wanuna u kurisiwa emutini lowu swa ku n'wansati wa biwa ende u kula a tshemba swa ku hi rona rirhandzu hi swo swi endlaka swa ku munhu loko se a kurile a va na ku hlupha n'wansati na vana va yena.

Ku hela ka misava leswaku a hi ku hela ka misava a va pfuki va tlhuveka hi vutomi va ya mahlweni na vutomi va nga vheli va va tshikelela vutomi byi va dyeketela leswi nga endleka swi dlurile a va yi mahlweni na vutomi bya vona va hambana na vanhu lava va nga va ya hlupha .

A ndzi to huma eka rona hikuva a ni tshamisekanga ni vuyela ekaya munhu lwa a ni rhandzaka a nge ni xanisi.

Ndzi nga va byela leswaku a hi ku hela ka misava hi ta endla leswi faneleke swa ku munhu a kumiwa a ya ekhotsweni a nga ha vuyanga a ya bolela khotsweni ku a hi ku hela ka misava vutomi bya ha ya mahlweni leswi nga endleka a swo sunguna hi yena ende a swi nge dlini hi yena mara hi ta hi endla swa ku vhele swi nga ha pfuki swa ha endlekile eka yena ni lava man'wana hi ta endla swa ku swi nga ha endleki mara vanhu lava hinkwavo va ta ya va bolela khotsweni.

Leswaku leswi va swi endlaka a hi swona ende va ta ti kuma va dlayiwile hikuva va zama ku ka va nga tirhisani na mfumo a va pfumeleli mfumo wu nghenelela nakona ku ta xaniseka na vana va yena ku ya mahlweni.

Leswaku va nga kota ku fonela maphorisa ma nghenelela ma ya pfuna ko kwale na vona va nga kota eku vulavurisana na munhu loyi a nga xanisiwa eka leswi a nga .

Ya mina e maphilisi na wona na yona mimirhi ya HIV ya kala eswibedhlele swa le makaya hikuva swilo swo tala a swi kumeki emakaya emakaya swilo swo tala a swi fikeleri hi ku enela.

I mukhuhlwana u nga wu sivela hi ku mu xavela murhi wa mukhuhlwana no mo yisa etitliniki va ya mu kala .

Swa ku swa laveka a tshama a va na mimirhi leyi faneleke hinkwayo ene swi laveka a nyika n'wana mimirhi hi mfanelo wa kona hikuva switandzhaku swa kona a nga swi tivi.

Tliliniki ya kwala kusuhi a yi na makhomelo ya kahle ku yelana na vanhu hikuva va hatlisa va karhalela vanhu a va koti ku pfuna vanhu hi nkarhi va tshama ngopfu eburekini va dya nakona loko va vuya va tirha katsongo hi nkarhi wa ku chayisa va suka va muka vanhu va nga se na pfuneka hi ku eneriseka.

I ku kala ka titliliniki ematikweni man'wana ku nga akiwa titliliniki matiko hinkwawo ku ta kota ku ka nga ha tali ngopfu titliliniki.

I ku aka swibedhlele swo tala etikweni.

I ku va va va dyondzisa timfanelo ta vona va tiva swa ku vona va nga endlisa ku yini loko va nga va khomangi kahle va ta ya va ya hlaya kwini kokwalaya xibedhlele kumbe va ya emaphoriseni va ya hlaya swa ku ku endleke yini kokwale xibedhlele loko va ya eku bebuleni nakona va tiva vito ra tinese leti ti nga va pfuna.

Leswi swa mfumo vanhu a va khomiwi kahle hikuva tinese na ti dokodela va na swa ku vona va hakeriwa hi mfumo ende a va va a va va lavi vanhu lavaya va va tirhisa nkarhi wo leha kambe la ku hakeriwaka mali va ku tirha hi ku rhandza nakona hi ku swi tsakela hikuva va tiva swa ku hi wena u va hakelaka.

E nkarhi lowu u wu tshamaka i nkarhi lowu u wu tshamaka swakudya leswi u swi dyaka nakona switirhisiwa leswi mi swi .

Mirhi ya xintu yi fanele ku tirhisana na mirhi ya manguva lawa hikuva ya le ndzeni yi tirha ngopfu ka swa ku dlaya endzeni yo swa ku tala leswi endlekaka la ndzeni kambe yaleyo ya manguva lawa yi dlayela ehandle u ta kota ku hanya kahle.

Ina ni hleketa ku nga va swilo swinene hikuva ku na mavabyi man'wani a ma lavi e ma tshungulelo ya manguva lawa ma lava xintu.

Tiambulense swa ku ti fika ti teka maawara ku nga endliwa leswaku e tiambulance loko ti foneriwa ti hatlisiwa vanhu lava va tirhaka le va va hlamusela va va byela swa ku lani va tirha njhani vatirha hi vanhu hikuva vanhu va lova va nga se na fika eka ndhawu leyi va lavekaka kona.

Mfumo wu nga thola vanhu ku va tirha ku timela etikweni ku nga thoriwa vanhu swa lava tshamaka kwalaya tikweni vadyondzisiwa va thoriwa va tirha ku timela ndzilo.

Ina ni nga fona ni va hlamusela swa ku endleke yini ni kombela ku ta va ta pfuneta ni yimela kule hikuva loko no khoma vanhu lavaya va nga ni khoma ni nga ti kuma ni ye .

E munhu a dzaha a lahla fole ehansi la ku nga na byanyi byo woma i ndzilo wa suka wu va kona nakona ku nga dyondzisiwa vanhu hi hi maendlelo yalawa na ku va endlisa ku yini.

Hlamusela leswaku tintambu ta buluka loko u nga ti u nga ti vekanga kahle lava va va endla swa ku tintambu ta vona ti tshama ti ri le ka ndhawu yo kahle nakona va nga tlangela tlangeli ekusuhi na gezi.

Ku na ndzilo la kusuhi ni la ni nga kona exitolo ni kombela mu tsutsuma mu ta ni switimele ndzilo hikuva xitolo i xitolo lexikulu xi lava swilo leswikulu swo timela ndzilo nakona mi ta hi ndlela liya ya le ka guwela mu khuphuka straight mu ta mu ta ni kuma ni yime kwala khonweni.

Hikuva vo papa na vo aunty a va ha na nkarhi, hinkwavo va ya emintirhweni. A va ha koti ku tshama na kokwana. Kokwana hinkwenu ta ya hi ya n'wi vona hi siku ra ku n'wi vhakela, hi ya hi ya 'wi vhakela hinkwenu kona kwale vuhlayiselweni.

I ku a wu koti ku endla swilo swo tala. Muhlayisi wa kota ku ku hlantswela, wa kota ku ku swekela, no ku endzela swilo leswi swa ku wena a wa ha koti ku swi fikelela. Yena wa kota ku swi fikelela.

Vakokwana a va ha koti ku ti endlela swo tala, ene ku va yisa evuhlayiselweni hi hi yona hi swona swa kahle hikuva le ni, va ta va hlayisa va ta va teka va va hlayisa hi ndlela leyi faneleke swinene. Hina hi ta ya hi ya va vona hikuva n'wina vo mama a ma ha na nkarhi wa vona, mi tshama mi ri entirhweni, na hina hi va hi ri le xikolweni. Loko se hi vuyile hi hi nkarhi wa hina wo humula hi ta ya va pfuxela kona kwale vuhlayiselweni.

Vukorhokeri byi byo katsa swo hlayanyana, vukorhokeri bya vutshunguri, nakona vukorhokeri bya munhu hi yexe na miehleketo ya yena.

Hi loku ka ku, loko u ri ekaya u kombela xin'wana na xin'wana lexi u xi lavaka nakona va ta ku endlela hikuva u u kokwana wa vona kumbe u mutswari wa vona. Mara le ka vuhlayiseki a va ku endleli swilo leswi swi lavaka hi nkarhi hikuva na vona va tirha ene va tirhi hi wena ntsena, va tirha hi vanhu vo tala swinene.

Vadyuhari na vanhu lava vabyaka hi mavabyi yo tika swinene, ku fana na ma-chronic deseases hi vona vanhu lava faneleke ku kuma vukorhokeri bya le kaya.

Mfumo wa khipa e mali ya vukorhokeri lebyi bya le kaya a hakela. Nakona ya ndzindzakombo mi ngo mi tatisa lahaya na lahaya, mara mfumo wa khipa e mali a hakela.

I swo tirhisana na vini va munhu loyi va n'wi tirhaka. Nakona va va na ndlela yo tirha na tiawara lawa va tirhaka wona hikuva mali leyi va hakeriwaka yona i yi ntsongo swinene.

Ku kambela nkarhi na nkarhi, u kamba leswaku ndhawu leyi a tshamaka ka yona yi basile na. Nakona u tsakile ku va le ka ndhawu leyi a tshamaka eka yona. Swakudya leswi a swi dyaka swi tengile, swi fanerile ku dyiwa hi vanhu na. Nakona va n'wi nyika maphilisi ya yena hi nkarhi kumbexana.

I ku kombela eka munhu wun'we wa kwala ndyangwini leswaku u kombela ku humulanyana masikunyana, va ku khomelanyana, va ku tirhela hi munhu loyi u tirhaka hi yena. Nakona mi va mi twananile na vanhu va kwala ndyangwini leswaku wena u wisa hi masiku wahi na wahi.

U ya ka vanhu lava u nga kula na vona nakona, u u vutisa vanhu lava va n'wi tivaka leswaku i munhu wa njhani ke? U hanyisa ku yini na vanhu lava u lavaka tirhisanaka na vona. I munhu wo tirheka kumbe njhani ke? U na rirhandzu kumbe njhani.

Ina ndza pfumela. Hikuva bya le kaya i munhu mi n'wi khoma hi ndlela ya kahle hikuva i munhu wa n'wina, i mutswari wa n'wina. Mi ta n'wi rhandza mi n'wi hlayisa hi ndlela ya kahle leyi faneleke.

Ndzi nga n'wi byela leswaku e mimirhi a nga ti nwisi, mirhi ku ta u ta nwisa u ta nyika hi mina ntsena. Nakona ni nga va ni nga se na fika mirhi a nga yi khumbi.

Byela hi vubihi bya loko u nga landzelerisi swiletelo swa dokodela. Nakona leswaku vubihi bya chukele byi njhani loko u nga landzelerisi swilo leswi a byeriweke swona.

Ku tirhisana na tlilayenti ya mina, nakona ku vikiwa na ndyangu laha ni ku nga burisanaka na na ndyangu kona hi swiletelo swa yena.

Va byela leswaku a va nge lovi, nakona masiku ya vona ma ha tele. Lahayani va nga kona va le ka mavoko ya kahle swinene, hi ta va khoma kahle nakona na ku va hlayisa. Swa ha fana na loko va ri le kaya ko va leswaku va na ndyangu wa nyuwana sweswi.

Ndzi nga endla leswaku ndzi mbala hi ndlela leyi faneleke ku ya entirhweni, nakona ndzi endla leswaku hi va na vuxaka na vanhu lava tirhaka na vona. Ni lava ni tirhaka hi vona, va ndzi rhandza na mina ndzi va rhandza.

Ndzi nga endla leswaku mukhalabye a tshama na vanhu lava va nga kona kwalomu endhawini ya vuhlayiseki, leswaku va va na rirhandzu ra vona vona na vona va tshama va tiva leswaku va na vanhu lava va rhandzaka lava va nga ta tshama va hleka na vona. Va vonisana na vona hinkwaswo swilo leswi va lavaka ku swi bula.

Ndzi nga va byela leswaku lahawani a va titwa va ri le kaya, lahawani hi kona vuhlayiselweni bya vona bya nyuwana, lahawani xin'wana na xin'wana lexi va xi lavaka va ta ni byela ni ta kota ku va endlela. A va titwe va hlayisekile va ri le kaya.

Ku kala mali swa dlaya rihanyo ra munhu ra miehleketo, hikuva swo tala a wu koti ku swi fikelela. Loko u lava xilo a wu koti ku xi fikelela. Na yona ndlala ya dlaya rihanyo ra munhu ra miehleketo, mali i vutomi emunhwini.

Vuvabyi bya ntshikelelo i vuvabyi bya miehleketo, lebyi byi tikiselaka munhu ka swilo swo tala. A twaka ku vava nakona a nga ha tirheki kahle. Vuvabyi lebyi byi nga tshunguriwa hi ndlela leyi. Loko munhu a yisiwa ka physiotherapy ni ku nyikiwa mimirhi ya miehleketo leyi nga n'wi pfunaka.

Rihanyo ra miehleketo hi rona ra kahle evuton'wini bya munhu. Loko munhu a hanyeke kahle emiehleketweni, u kota ku cabanga kahle na ku lava swilo swa kahle evuton'wini. Na maendlelo ya yena ma va ma suka ma ri kahle.

Mfumo wu nga antswisa hi ku aka swibedhlele na titliliniki emakaya. Nakona swibedhlele swa laveka no tatisa tinese na madokodela leti tirhaka kona eswibedhlele sweswo, ku hunguta e tilayini lama nga ta va kona. Hikuva e vanhu eswibedhlele va swi kuma kule, loko se swi ri le kusuhi va ta kota ku ya kahle va hi vunyingi va ya pfuneka.

Ina ndzi vona ingaku i ntiyiso hikuva vanhu loko va kula eka ntshikelelo lowu wa leswaku va vona vatswari va vona va hanya va banana, nakona papa a tshama a ba mama, a ba na vana loko a vuya mabyaleni, va vona ingaku hi rona rirhandzu. Hikuva vanhu va khale a va tshama va hanya malembe yo tala na swi endliwa tano.

Ina swa pfuna hikuva vanhu va va se va na vutivi bya mavabyi lawa, va swi tiva leswaku ma sukela kwini nakona ma ma ku hanyisa njhani. Vanhu va se va kota ku tisirhelela eka mavabyi lawa, va swi tiva swa va fanele va tirhisa yini ku kota ku ti sirhelela.

Lebyi vutshunguri bya kona, vuvabyi lebyi vutshunguri bya kona i ku ya u ya etliliniki va ta ku nyika e maphilisi, e mirhi ya kona leyi u faneleke ku yi tirhisa tin'hweti to karhi. So u ta va u tshungulekile hi ndlela yeleyo.

Loko munhu a nga teki maphilisi hi ndlela leyi faneleke, u ta tikuma a vabya swinene laha ni swi nga swi nga endla a phinda a lova. Hikuva u ta va a nga tekanga swiletelo leswi va nga n'wi byela swona.

A ndzi ta endla leswaku siku na siku va dyondzisa hi hi switandzhaku swa wona, nakona va dyondzisa vanhu leswaku va nga kota ku ti sivela njhani eka mavabyi lawa. Eswikolweni, nakona kwalomu ka tithelevhixini, nakona tifonini ku va na ti-advert to karhi leti tlangaka ti dyondzisa hi swona.

I home based care i ndhawu leyi va hlayisaka i vadyuhari na vatsoniwa kona nakona ndzi vona ku ri ndhawu leyi faneleke hikuva vatsoniwa na vadyuhari van'wana emakaya ya vona a va koti ku va hlayisa hi ndlela leyi faneleke.

Nkoka wa vanhu lavakulu va kuma mali eka mfumo i ku va kota ku tixavela leswi va swi lavaka va xava swo hlamba na swo dya nakona ni leswi switsongo va nga swi kumaka hi ximalana xi yo xava xi kumaka.

Ndzi nga endla leswi ndzi dyondzisa vana va mina swa ku vakokwana va vona i vanhu va vana i vo mhani va mina ni vapapa va mina swi laveka va va hlayisa njhe hi vakokwana wa vona vona va va rhandza hinkwaswo leswi va faneleke va va va swi endla va swi endla hi rirhandzu nakona va va komba rirhandzu hikuva na mina ndzi kurile ndzi fika laha ndzi nga kona hi mhaka ya vona.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva loko va nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende va kota ku zama va kumanyana switsongo na vona va tlela va dyile a vutsotsi na vugevenga bya henhla etikweni hikuva va kumanyana swimalana switsongo va kota ku vona swa na vona va hlanganisa yini na yini.

Ina ndzi vona yi ringanile mara leyi nga yitsongo hi liya yin'wani ya vanhu lava swa ku a va tirhi a va fanele va va nyikanyana mali yo hlayanyana na vona va ta kota ku hlayisa ndyangu ya vona va kota na vona ku famba va lava mitirho hi mali liya xana mara va kuma mali leyitsongo.

E-e titliliniki ta le matikoxikaya a ti phakeli vukorhokeri bya kahle hikuva na vona swilo leswi va nyikiwaka swona swi va swi ri switsongo ku nyika ku phakela vanhu vukorhokeri bya kahle.

Mfumo wu nga tisa vatirhi etitliliniki va talanyana va ta kota ku pfuna vanhu hi ku hi ku hatlisa nakona wu tisa swilaveko leswi lavekaka etitliniki, titliliniki ti nga pfumali switirhisiwa.

Nkoka wa ti-mobile clinic eka matiko lama pfumalaka i ku va vanhu va kota ku pfuneka ko kwalaya ka mobile tliliniki masiku lawa ya taka hi wona.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle swa ku va va na titliliniki ta le kusuhi na vona va ta kota ku pfuneka va fana ni lava nga le madorobeni va kuma mfanelo wa vona njhe hi lava le madorobeni na vona lava nga le makaya phela na vona i vanhu va lava ku pfuniwa na vona va lava ku nakiwa njhe hi lava va nga kwale madorobeni.

Teka makwerhu ndzi mu yisa etliliniki ekusuhi hikuva ambulense ya hlwela ku fika etliliniki va ta fona na vona va zama hi tindlela hinkwato swa ku yi hatlisa yi fika kumbe ni kombela lift eka munhu loyi ndzi mu tivaka.

Ti va ti hlwerisa hikuva laha ndleleni timovha ti va ti tele ngopfu a va koti ku tsutsuma va ta fika endhawini yo karhi hi xinkarhana nakona swi lava va hatlisa va twisisa swa vaya kwini ndlela ya kona yi fambiwa njhani.

I ku dyondzisa vanhu leswaku loko u ri na HIV and AIDS a hi ku hela ka misava loko wo teka treatment u nga hanya malembe yo tala u ri na yona swi phinda swi nga tikombi swa ku u hanya na mavabyi yo karhi.

Swi lulamanga hikuva loko ku nga ri na vatirhi i ku pfuna vanhu hi hi ku pfuna vanhu hinkwavo a swi olovi swi laveka ingaku mi tele mi ta kota ku hatlisa mi heta ku pfuna vanhu na vona vanhu va ta pfuneka hi xinkarhana mi tiva lava va faneleka va yisiwa eswibedhlele ni kun'wana na kun'wana hi .

I ku qacha vanhu vo tala lava nga ta tirha hi vanhu nakona ku va ni malayini yo hambanahambana ya vanhu lava va yaka eku pfuniweni exibedhlele ku va ni ya vanhu va emergency ku va ni ya va maphilisi hinkwavo vanhu va va na malayini ya vona va ta kota ku pfuneka hi xinkarhana mi tiva swa ku mu tirha hi vanhu vani nkarhi wolowo.

Mfumo wa Afrika-Dzonga wu nga aka swibedhlele na titliliniki no thola vanhu va ta kota ku pfuna vanhu endzeni ka swibedhlele leswi swi nga ta va swi akiwile.

swa mfumo a ku hakeriwa mali u pfuniwa mahala ene vanhu vo tala va pfumala yona mali yo ya ka swibedhlele swin'wana leswi lavekaka mali hi yo mhaka vanhu va ya tala ka swibedhlele swa mfumo.

Tiphurayivhete ti durha hikuva vo tihakelela vatirhi no ni switirhisiwa leswi va swi tirhisaka mimirhi hinkwaswo vo tixavela hi yo mhaka swi durha.

Vubihi byo ya eswibedhlele swa mfumo i ku va u ta fola malayini nkarhi wo leha va nga se na ku vona swa nkingha ya wena i yini nakona a va nge i ku khomi hi ndlela leyi u fanele u khomiwa hi yona hikuva a wu hakelanga mali. Leswinene i ku va swa ku a wu hakeli nchumu hinkwaswo i mahala exibedhlele xa mfumo.

Kna i mhaka ya kahle hikuva ku na mavabyi man'wani a ma lavi i xilungu ma lava i xintu xa hina swin'wani swi lava swi tumberile swi lava xintu xi nghenelela.

Mbuyelo lowu nga ta va kona i ku va i va vanhu va ta pfuneka hi ku hetelela hikuva ku na mavabyi man'wani ma lava xintu i munhu loko a yile e etliliniki, tliliniki ya kota ku mu rhumelela eka munhu wa xintu na yena lowa xintu u kota ku endla mali a pfuna vanhu va hanya.

Ina vanhu va nga pfuneka hi ku hatlisa hikuva ku na mavabyi man'wani vanhu loko va vabya ku fana na yona HIV and AIDS van'wana loko va na HIV and AIDS va ya etin'angeni va lava va ku va ya ku thwaseke va na swikwembu kambe tin'anga ti ta va byela leswaku n'wina fambani tliliniki va ya mu kambela ma mavabyi ya n'wina loko mi nga na mavabyi yo karhi lama mi hluphaka hi kona se hi nga ta qhuveka ni leswi mu lavaka swona.

Nga ya eka sassa ndzi fika ndzi kombela swa ku va ni endlela mali liya ndhambi va ni apulayela eka mfumo mali ya ndhambi nakona ni kombela na ma-food parcels.

Leswaku va teka santi va yi faka va chela yo yona kwala ndzilweni kumbe va tshunela kule va fonela vanhu va ku tirha hi ndzilo va vuya va ta timela ndzilo vona va nga tshuneli ekusuhi na wona loko ndzilo lowu wu ri wukulu swinene.

Ndzi nga landzelela swipimelo swa ndlela ni dirayivha movha ni chayela movha ya mina ku ya hi milawu hinkwayo leyi nga la endleleni ndzi faka bandi leri ni faneleke ni ri tsimba ra movha.

A ndzi ta faka speed trap hinkwayo ndlela leyi va tiva swa ku loko va fika mahlweni swi laveka va hakela e fine yo karhi hikuva xipidi va tsutsuma vanhu loko va nga va nga landzeleli tindlela i milawu ya ndlela.

Ku nga va ku ri movha yi ta hi rivilo lerikulu swinene kumbe na ndlela yi celekanile yi na swigodigodi movha se yi lahlekeriwa.

Eya i mhaka ya kahle hikuva vana van'wani va kula va nga swi tivi swa ku loko u bihile emirini ku endleka yini nakona loko va endla swa masangu swi endleka yini ku endleka yini ka swa masangu se loko u va lemukisa va ha ri vatsongo va kula va swi tiva swa swilo leswi va swi endlaka swi ta humelela yini switandzhaku swa kona i yini.

Va nga pfula titlilasi lani va dyondzisaka vanhu va tiko swa ku i yini swibihi swa kona vubihi bya kona nakona ni switandzaku swa kona i yini va faka tibodi vanhu va kota ku hlaya hinkwawo masiku nakona ni ku va nyika swipapilana loko va ya tliliniki swa ku vubihi bya kona va ta byi tiva.

Presidente wa Afrika-Dzonga u tsundzukisile vanhu swa ku va ambala swi pfala swifunengeto swa xikandza hi nkarhi wa COVID ku kota swa va tisirhelela eka COVID COVID yi nga koti ku va nghena easy loko va tisirhelelini.

A swi nga fanelanga swa ku hi tshunelelana nkarhi loko ku ta va na COVID-19 la Afrika-Dzonga hikuva a hi ta tluletana mavabyi ya COVID-19 xitsongwatsongwana a xi ta famba hi ku hatlisa.

COVID-19 a ku ri global pandemic hikuva a ku ri mavabyi lawa a ma tlulela tiko na tiko matiko hinkwawo a ma hluphekile hi mhaka yona vanhu vo tala va khomiwe hi COVID-19 ematikweni yo tala.